Xo sungula vatirhi vamapurasi va langutana na mintlhontlho leyi vangiwa hi mpfula hi ku lahlekeriwa hi nkarhi wo tirha ku tsandzeka ku rima kumbe ku hlayisa swifuwo naswona leswi nga endla leswaku vamapurasi va lahlekeriwa hi muholo na swibyariwa vatirhi vamapurasi va fanele ku dyondza vutshila lebyi pfunaka hi nkarhi wa maxelo lawo yo biha.

Xo sungula ndzi nga vula leswaku dyandza ri khumba van'wamapurasi hi ndlela yo tika swinene hikuva ri hunguta ntokoto wa swibyariwa ri tisa ndlala etikweni na ku lahlekeriwa hi mali loko ku ri ku va ku hava mpfula yo ringana misava ya wona mavele a ma hluri ku kula kahle naswona swifuwo swi pfumela mati na swakudya.

Miganga yi nga tirhisana ku tirhisa vurimi tanihi xitirhisiwa xo nyika matimba eka ikhonomi hi ku vumba minhlangano ya varimi ku avelana switirhisiwa ni ku pfuna varimi lavatsongo hi mbewu mati ni vutivi bya masungulo ku dyondzisa vurimi bya xinari ku pfula mabindzu lawa ya ya fambelanaka ni swakudya swi nga pfuna ku tlakusa mintirho.

Swiphiqo leswi van'wamapurasi va le matikoxikaya va langutanaka na swona ku fikeleni ka timakete xo sungula hileswaku ku pfumala ka switirhisiwa swo hlayisa swibyariwa leswaku swi nga onhaki loko swi ya etimakete xo landzela hileswaku ku pfumala ka vutivi bya mabindzu ni ndlela yo xavisa swibyariwa hi ndlela leyi vuyerisaka swin'wana hileswaku ku pfumaleka ka mali yo rhwala swibyariwa emadorobeni kumbe timakete letikulu xo hetelela i ku pfumaleka ka vuxokoxoko ni tin'hweti ni makhombo ta makete.

Ku va na tihomu to hambana ta nyama na tin'wani ta masi swa pfuna eka ku hlayisa vutomi bya purasi xo sungula swi nyika mbuyelo wo hambanahambana leswi engetelaka mali ya purasi xa vumbirhi swi hunguta khombo ro lahlekeriwa hinkwako loko nchumu wun'we wu hlaseriwa hi mavabyi kumbe maxelo tihomu ta masi ti humesa masi nkarhi hinkwawo leswi endlaka leswaku ku va ni mali ya nkarhi hinkwawo tihomu ta nyama ti humesa nyama.

Leswi endlaka leswaku vantshwa va manguva lawa va nga tsakeli ngopfu mhaka ya vurimi hi leswi landzelaka ku vona vurimi tanihi ntirho wo tika ni wa ximfumo vantshwa vo tala va ehleketa leswaku vurimi i ntirho wa vanhu lavakulu ni wa le tindhawini ta le hansi wu lava matimba yo tala minkarhi yo leha xa vumbirhi ku pfumala misava yo rima ka wona vantshwa vo tala a va na misava yo rima.

Ntirho wa tikholichi ta vurimi eku antswiseni ka vuswikoti bya vantshwa eka xiyenge xa vurimi i wa nkoka swinene naswona wu katsa swilo leswi landzelaka ku dyondzisa vutivi bya ximfumo ni thekinoloji tikholichi ta vurimi ti dyondzisa vantshwa timhaka ta vutshila lebyi sekeriweke eka science swa nkoka swa misava mati mbewu swifuwo ni vuhlanganisi bya tindlela to rima xa vumbirhi ku pfuna vantshwa ku kuma vuswikoti bya ntirho tikholichi ti languselela vantshwa ku va na vuswikoti bya ntirho leswi leswaku va kota ku tirha eka tindhawu to hambanahambana ta vurimi ku fana na vurimi bya swibyariwa swifuwo ku chela mati ni ku ku pfuna makete xo hetelela tikholichi ti ti kurisa mianakanyo ya vuhumelerisi vantshwa va dyondzisiwa ku languta vurimi tanihi bindzu ku endla mali ku hlayisa mali ni ku tirhisa leswi va swi byaleke ku humesa mali.

Ina vatirhi va le mapurasini va fanele va kuma mali yo engetela eka ntirho wa vusiku hikuva ntirho wa vusiku na ku tika ku tlula ntirho wa na nhlikani naswona wu katsa khombo ni ku tikeriwa kulu.

Loko u ri muntshwa u endla xikombelo xa ku kombela mali ya mfumo ku ku seketela evurimini u fanele ku katsa swilo swa nkoka leswi kombisaka ku navela ku lungheka ni ku twisisa ntirho wa vurimi leswi landzelaka hi leswi u nga swi katsaka tinhlamulo ta wena hi ku tshembeka ndzi ri muntshwa lwa navelaka ku ku.

Hi ku ya hi vutivi bya mina vinyi van'wamapurasi ni vatirhi va tirhisa tindlela to hambanahambana ku tilulamisela swiyimo swa maxelo leswi nga languteriwangiki leswi landzelaka i tindlela leti va tirhaka ha tona ku chela mati hi vuhlanganisi va tirhisa switirhisiwa swa ku chela mati endzhaku ka loko ku nga ni mpfula yo leha leswaku swibyariwa swi kota ku kula loko dyandza ri fika xo hetelela ku hlayisa mati eka mathangi va hlengeleta mali ya mati ya mpfula leswaku va tirhisa exikarhi ka dyandza ngopfungopfu emapurasini lama ma nga na mati .

Vurimi lebyitsongo byi ni ntirho wa nkoka swinene eku hoxeni ka xandla eka nsirhelelo wa swakudya emingangeni ya le makaya eAfrika-Dzonga nakona naswona byi pfuna ku tiyisa vutomi bya ndyangu ni muganga hi ndlela yo hambanahambana leswi landzelaka i vurimi lebyitsongo byi.

Leswi landzelaka i swilo swa nkoka swa ikhonomi leswi tirhisiwaka enhlokweni.

Mina ndzi ti rhandzela jamu ya Mapapaya leswi landzelaka hi leswi endlaka leswaku mina ndzi rhandza jamu ya mapapaya yi na ku nweka loku ringaneke ku nga ri na ku saseka ngopfu kumbe ku chavisa swinene yi na ku nuhwela ka ntumbuluko lowu tsakisaka yi olova ku yi lunghisa a yi lavi switirhisiwa swo tala kasi xo hetelela yi fambisana kahle ni xinkwa masi ni swipfuni swo swo dyela.

Ina tihuku ti nga tisa mali yo tala epurasini ngopfungopfu eka van'wamapurasi lamatsongo leswi landzelaka hi swona swi seketelaka mhaka leyi ku nonoka ku kula ka tihuku ti kula hi ku hatlisa naswona ti sungula ku belela endzhaku ka tin'hweti timbirhi ku ya eka tinharhu leswi swi vula leswaku vapfhumba vupfhumba leswi vula leswaku leswaku.

Hi ku vona ka mina mfumo wu fanele ku teka magoza yo engetela lama landzelaka ku pfuna van'wamapurasi ngopfungopfu lavatsongo leswaku va antswisa vuhumelerisi bya vona ni ku hoxa xandla swinene eka eka ikhonomi ya tiko xo sungula ku nyika dyondzo ya nkoka ya swa vurimi mfumo wu fanele ku tirhisa ti workshop swikolo swa vurimi ni swi dyondzana swa nkoka leswaku ku dyondzisiwa van'wamapurasi hi tindlela ta swa ntumbuluko vutswari bya vutshila ni vuhumelerisi byo yantswa.

Vanhu va nga kuma vuvabyi byo karhi loko va dya kumbe va tshungula swibyariwa leswi nga basangiki kahle swivumbeko swa vuvabyi lebyi humaka eka swibyariwa vanhu va nga khumbeka hi tinyokankulu ti bacteria kumbe ti virus leti leti kulaka eka swibyariwa loko swi rimiwa switshunguriwa kumbe swi hlayisiwa hi ndlela yo biha vuvabyi swo byo sungula i salmonella tinyama ta ma ta mapurasi hambiswiritano ngopfu eka mapurasi lama nga lama nga ri tekiki xikombiso i ku chuluka ku hlundzuka na ku pfimba khwiri ntsengo wa ntshungulo i ku nwa mati ku humula naswona i ku nwa ti antibiotics.

Ndzi nga burisana na muthori wa mina hi ndlela leyi muthori ndzi kombela leswaku ndzi engeteriwa muholo hikuva ku tirha navusiku a swi olovi naswona ni ku kombela ku nyikiwa switirhisiwa swo fana na mavoni ndzi kombela na leswaku ndzi teka a mintsengo leyitsongo leya ku ndzi kota ku wisa exikarhi ka vusiku.

Swivumbeko swa matimu swa vun'winyi bya misava swi khumba ngopfu matshalatshala ya manguva lawa ya ku cinca ka misava hikuva leswi swi kombisa ndlela leyi vanhu va endleke swilo ha yona etilweni naswona swi hi nyika vutivi byo twisisa leswaku swiyimo swa maxelo swi swi swi cince njhani naswona swa swa cinca ku fikela ka namuntlha hi ndlela leyi landzelaka swivumbeko leswi swi khumba matshalatshala ya namuntlha ku kombisa mbuyelo wa ntirho wa vanhu eka misava matimu ma kombisa leswaku ku rima ngopfu ku tsema madyelo ku hisa swihlahla ni ku tirhisa mati hindlela yo tala swi tiseli ku hlakula ka misava kusuka ka timhondzo ta ku hisa ni ku xaniseka ka tinkombiso ta xiharhi ni swimilana.

Leswi a swi lulamanga hikuva vatirhi va vatirhi vamapurasi va hakeliwa muholo wa le hansi swinene hikuva va ri hava dyondzo ya ximfumo naswona va vangela ku xanisa ka vatirhi ku lahleka ka matimba vatirhi va le mapurasini va endla ntirho wa nkoka van'wani va nga riki na dyondzo ya ximfumo va ni vutivi bya ntirho lebyi va va va va wu tirhaka hikuva vatirhe nkarhi wo leha swinene va endla ntirho lowu wu tikaka lowu katsaka rihanyo tanihi ku cela ku tswala ku fuwa ni ku tshungula swiharhi naswona vatirhi vamapurasi va hlayisa mindyangu ya vona hi muholo lowu va wu kumaka.

Ina ndzi vona onge thekinoloji yi pfuna ku tirhisa mati hi vukheta ku hunguta ku onhaka ka mati hi xinghezi leswi va swi vitanaka drip irrigation yi pfuna ku tirhisa switirhisiwa leswi nga onhiki misava tanihi ya vumundzuku leswi leswi nga tsemeki ngopfu madyelo yi pfuna ku landzelela ku kula ka swibyariwa hi swikili leswi kombisaka maxelo leswi hi xinghezi vitaniwaka climate monitoring tools.

Tindlela to sungula leti ndzi nga ti hoxaka eka nkunguhato wa mina u ti lulamisela nkarhi wa ntshovelo tanihi n'wanamapurasi hi leti ku kambela nkarhi ni maxelo leswaku u tiva leswaku ku ta va ni dyandza kumbe mpfula ku ti lunghiselela switirhisiwa swa ntshovelo ku lulamisa michini tipulastiki swibya swifura ni njhini ni ku hlela vatirhi ku tiyisela leswaku u ni vutirhi vo ringanela hi nkarhi wa ntshovelo.

Vanhu va khale a va dyondzisa vana va vona swa vurimi hi tindlela leti landzelaka ku dyondzisa hi ku kombisa vatswari a va famba ni vana epurasini va va komba ndlela yo byala ku chela ku hlakulela ni ku tshovela kasi xo hetelela ku va teka tanihi vatirhi kulobye vana a va pfuna eka ntirho wa vurimi ku sukusela va ha ri vatsongo sweswo swi va dyondzisa hi matlhelo hinkwawo ya ntirho.

Loko ndzi dyondzisa vatirhi ntirho wa vurimi ndzi endla leswi landzelaka ndzi tirhisa ku kombisa hi mavoko ndzi kombisa vatirhi ntirho wo fana no byala ku chela ku hlakulela ni ku tshovela leswaku va kota ku tiva leswi va swi endlaka ndzi tlhela ndzi vulavula hi ririmi leri twalaka ndzi tirhisa ririmi ra ka vona ku olovisa ku twisisa kasi xo hetelela ndzi tiyisisa leswaku u va kombisa leswi va swi dyondzeke ndzi va nyika ntirho wo endla hikokwalaho ka leswi ndzi va dyondziseke swona.

Inshurense leyi dumeke swinene leyi tirhisanaka ni van'wamapurasi vo tala i insurance ya vurimi leyi vitaniwaka Agricultural Insurance insurance leyi yi tirha hi ndlela leyi n'wamapurasi u xava pulani ya insurance a hakela mali yo veka leyi vitaniwaka premium hi nkarhi wolowo kumbe hi nhlikani loko ku humelela khombo n'wamapurasi u vika ku onheliwa ka swibyariwa kumbe swifuwo eka khampani ya inshurense.

Vanhu va nga tirhisa swilo swo tala leswi kumekaka ekaya ku endla manyoro ya ntumbuluko swilo leswi swi nga tirhisiwaka ku endla manyoro ekaya nyana swa swakudya tanihi matsavu ya michini apula mihandzu ni timbambu ta khavichi kumbe lettuce xin'wana i matluka ya miti lama weke ya oma ni matsavu ya rihlaza.

Leswi landzelaka i swihlawulekisi swa ndlela leyi a ndzi ta titwa ha yona ku karhateka hikokwalaho ka ku lahlekeriwa hi ndhawu leyi ndzi yi rhandzaka ni ku tirha eka yona masiku hinkwawo a ndzi ta tlhela ndzi twa ku vava embilwini leswi misava ya mina swi nga va xiavelo xa ndyangu wa mina ndzi nga twa ku vava tanihiloko ndzi lahlekeriwile hi ndzhaka xo hetelela ku chava hi vumundzuku ndzi nga chava leswaku ndzi ta tshama kwihi ndzi ta tirha yini naswona ndyangu wa mina wu ta hanya njhani.

Swilo leswikulu swa vurimi leswi rhumeriwaka vun'wana bya mihandzu hi na apples.

Swivuyelo leswi swi nga humelelaka hi leswi landzelaka ku hunguteka ka ndhawu yo rima misava yo rima yi hunguteka leswi endlaka ku va vuhumelerisi bya swakudya byi hunguteka naswona tiko ro sungula ku titshega ngopfu hi swakudya leswi xaviwaka ehandle ka tiko xo hetelela ku tlakuka ka ntsengo wa swakudya hikokwalaho ka ku pfumaleka ka vuhumelerisi swa rixaka swakudya swi tika ku swi kuma swi tlhela swi durha naswona swo biha ngopfu eka vanhu lavatsongo.